Batswana ba apara mme nakwana fa ntse tsamaya go nnile le seaparo sengwe sa a bana ba gompieno se change-tswe.

Ee, ka gonne go na le ba bangwe ba apara seaparo sa bona ka di-graduation-e, bangwe ba apara seaparo sa bone fa e le di-party go leboga setso sa bone.

Ke moaparo wa ma-Zulu kgotsa wa ma-Venda, mme moaparo wa bona o na le mebala e mentsi, mme go tshwana le wa ba-Tswana.

Go le gantsi re ka se botsisi dipotso di le ngata ka moaparo wa bona, mme go itse bona gore goreng jalo ba apara jalo, mme go ka thaya sengwe kgotsa jang.

Bangwe ba setso, ditso tsa rena ga di tshwane ka seaparo mme bangwe ba bona ba na le moaparo a bona mme o ba gore ba tswa ko setso se se feng, ntse se bontsha ka mebala le ka moaparo. Bangwe ga ba apare ditlhakong bangwe ba apara ditlhako.

Mosadi o tshwanetse go apara seaparo moaparo wa setso sa kwa manna ka gonne monna ke ena tlhogo ya lapa.

Meaparo ya setso ya Setswana e na le sebaka se se kgethegile mo setso sa batho ba le bantsi ba ba simololang le go lebelela motse wa bone, le mabaka a tlhokegang go nna le meaparo ya setso. Go na le meaparo ya setso e dirwang mo di ketsangholong tsa selegae. le dipelo tsa dikhai dikgaitsadi, maina a meaparo ya Setswana ke itseng ke .

Moaparo wa basadi mo ditsong tse dingwe o bontsha tlontlololo mo ditsong tse dingwe, mme kakanyo ya me e nne gore moaparo wa bona a go thibe mmele otlhe.

Eya diaparo tsa gompieno tsa setso di amana thata le fashion-e ya gompieno, ka go ne go na le diaparo tse dingwe tsa gompieno tse di dirilweng ka mokgwa wa setso.

Ditso tse di moaparo wa o ne o farologana thata di a farologana ka gonne go na le bangwe ga ba apare fa godimo, gona le bangwe ga ba thibe fa godimo. Mme mo gompieno mo ngwao wa bašwa e bonagala e kare ke sengwe se se tlontlololang basadi.

Ka tiragalo e jaana go na le diaparo tse dingwe fa monna a di apere di na le molao mo go ene di raya sengwe mo go ene, go na le dingwe tse di aperweng mosadi di raya senye mo go ene, go tshwana le gore kgosi le kgosana ya gage ba ka se apare seaparo sa go tshwana le lekgotlha la bona, mme fa e fitlha mo go bonneng ba go apara moaparo o wa go tshwana le wa basadi ke fashion-e ya gompieno mme e dira gore ba rata selo se se sengwe.

O dirile gore basadi gompieno maikutlo a bone a nne tlase, ka gonne ba laoliwa ke moaparo a bona mo nakong ya .

Go le gantsi ba dirisa masela a di culture, go le gantsi ba dirisa masela a ditso tse dingwe, mme ba a dirang ka tsela e e sa siamang. Mme go na le bangwe ba dirisa ka tsela e e siameng go dirisa setso sa bona for fashion.

Mesese ya kgale ga e farologane gope le mesese ya gompieno, mme le mebala ya teng. Mesese ya gompieno ba tseya sekao sa mesese ya kgale.